Eka ndhavuko wa Xitsonga hi lava swakudya swa ximilana hi tindlela to hambanahambana xikongomelo i ku kuma swakudya swa nhluvuko xo sungula vanhu va hlayisa timbuti na swinyenyana eka mindyangu kumbe matlhelo xa vumbirhi vanhu va nga rima ku rima switsongo swa swimilana swo dya na swakudya swo fana na mavele xin'wani ku hlengeleta swa swimilani swa swo fana na mihandzu na minhlo eka tindhawu ta le matikweni na ku tumbuluxa ku tumbuluxa swimilani swa xitlhangu swo ka swi nga ri na xirhami inkomu.

Tihuku leti ti vekaka tandza ti lava swakudya swa nkoka leswi swi ta pfuna eku hlayiseni vuhumelerisi bya swona bya le henhla swakudya swa kona xo sungula mavele ya Xitsonga mavele ya Xitsonga yi pfuna huku eku tiseleni marha na matimba ya huku xa vumbirhi ku na tihluva ta soya swilo leswi swi na ma protein lama pfumalaka eku kuleni tihuku hi matimba xin'wana i mintlho ya manga leyi mintlho ya manga yi nyika vitamin C leyi sirhelelaka tihuku eka swirhangu xa vumune ku na swidyana swa makoko swi pfuna eku hlengeleteni ku na ti calcium leswi pfunaka eku eka ku kula matandza ku va na matomani ya tihuku lama ma nyika ti protein na timinerali yo fana na iron.

Ku avelana vutivi eka vurimi i nchumu wa nkoka swinene hikuva xo sungula ku hluvukisa ndlela ta vurimi van'wamapurasi lava nga ni ntokoto va nga dyondzisa lava nga ni vutivi bya le henhla ku fana na ku tirhisa tindhawu letintsongo hi ndlela yo lava mbewu yo tshwama xin'wani ku sirhelela nhluvuko wa tiko loko vutivi bya ririmi byi byi byi salana swi pfuna eka eka ku hlayisa vurimi le makumu leswi swi nga pfuna na tiko hinkwaro xin'wani ku ti tsundzuxa hi swilo leswi tshamaka vanhu lava nga dyondzisana hi ndlela yo tirhisa mati hi ku lawula ku lwa ni swiharhi na ku hlayisa misava xo hetelela swa pfuna eka nhluvuko wa madoroba hikuva loko u nga ri na ku avelana vutivi vanhu va nga kuma madoroba ya le makumu leswi swi nga endla leswaku vurimi byi tshama byi nga byi nga .

Ku cinca ka maxelo swi na mhaka yo tala eka vurimi bya swibyariwa xo sungula ku hluvukisa mbewu maxelo lama cincaka swi endla leswaku ku va ni mbewu lama tshamelaka exikarhi ka maxelo yo tsana xa vumbirhi ku lwa ni swiharhi maxelo manjheni ma pfuna leswaku ku hunguta swiharhi na swiharhi leswi swi nga tshuki swi fa ku tirhisa mati hi ku lawula swibyariwa leswi cinceke swi swi swi swi celeke swi nga tirhisa mati hi ndlela yo lawuriwa swi pfuna na le ka ka timbewu.

Swi vulavuriwa leswaku swakudya leswi virisiweke swi na mipfuno yo tala xo sungula swi endla leswaku swakudya swi cinca swi pfuna letinene emirini xin'wani swi nyika ma vitamin-i loko swi virisiwa swi endla ma vitamin-i leswaku a kula ku fana na ti vitamin b swin'wana swi sirhelela miri swi lwa ni swi na swiharhi ku swi nga ngheni emirini wa hina swin'wani ku pfuna vana swi nyika matimba lama pfumalaka eka vana lava va va nga ku kuleni swin'wani swi hlayisa nhluvuko ku virisa swakudya swi pfuna eka ku hlayisa vutomi bya le makaya.

Loko ku ri na dyandza lerikulu van'wamapurasi va nga tirhisa mbewu leyi tshameke ku byala swibyariwa leswi nga tshameki dyandza xin'wani va nga tirhisa mati hi ku lawula ku tumbuluxa mindhunduko ya ku cheleta mati ku lwa ni dyandza xin'wani va nga hlengeleta mati ku tumbuluxa swidzidzi kumbe swa mati loko ku na mpfula xin'wana va nga byala eka tindhawu letitsongo ku tirhisa mulangi wa swibyariwa ku hlayisa misava na ku cheleta mati xo hetelela va nga ti tsundzuxa hi vurimi bya makaya ku tirhisa switlhavi swa ndhavuko ku fuma misava.

Swi vulavuriwa leswaku swakudya leswi nga emathinini swi fanele ku virisiwa hi ku angarhela loko switirhisiwa hi ndlela yo yo lava swi nga va ni ma vitamin-i na swakudya leswinene xa vumbirhi swi nga va swilo leswi nghenisiwaku ku fana na swilo leswi sirheleriwanga leswi nga endlela leswaku swi tshama nkarhi wo leha xin'wani ku hlayisa swakudya swi swi swa swa nkoka loko ku ri na nkarhi wo leha swi nga va xikombiso xa ku hlayisa swakudya xin'wani swi nga va ni rihanyo lerinene hambi swi nga ri na mimpfuno yo tala ku fana na swakudya leswintshwa swi nga va ni swakudya leswinene.

Hi nkarhi wa dyandza nongonoko wo phamela swakudya exikolweni wu fanele ku hlengeleta swakudya swa nkoka ku tumbuluxa xitlhavi xa swakudya swo fana na mavele na tinhluva leti tshameke hi dyandza xin'wani ku tirhisa mbewu leyi tshameke ku byala leswi nga tshameki dyandza xin'wani ku tumbuluxa swidzidzi swa mati ku va ni mindhundhuko yo hlengeleta mati yo tirhisa exikolweni xin'wani ku tirhisana na ku kuma vusiwana na tindhawu leti nga hlengeleta swakudya swin'wani ku lwa ni swiharhi ku tirhisa tindlela ta ndhavuko ku sirhelela swibyariwa.

Tipholisi ta mpfuxeto wa misava ti nga khutaza nhluvukiso lowu nga heriki hi ndlela leyi ku tiyisisa vurimi bya nhluvuko ku pfuna varimi lava nga ni ntokoto ku tirhisa tindlela leti nga onhiki misava xa vumbirhi ku ku hlanganisa mitirho ya le makaya ku tumbuluxa mitirho leyi nga leyi nga pfuna ku hlayisa misava na ku pfuna vanhu xin'wani ku lwa ni ni mpfuxeto hi ku angarhela ku tirhisa tindlela ta le makaya ku hunguta swilo leswi endlaka mpfuxeto xo hetelela ku pfuna tindhawu leti hluvukaka ku nyika vusiwana eka tindhawu leti nga pfuna ku hunguta mpfuxeto.

Vinyi va mapurasi va nga tilulamisela swiyimo swo hlaya hi ku tirhisa vurimi bya ntumbuluko ku languta swikombiso swa ntumbuluko ku ehleketa leswi nga ta humelela swin'wani va nga tirhisa thekinoloji ku tirhisa swipimiso swa maxelo na switirhisiwa swa swa le ximoyeni ku kuma vutivi lebyi nga ta pfuna xin'wana va nga hlanganisa ndlela ta khale na tindlela letintshwa ku tirhisa swikombiso swa ndhavuko na vutivi bya sweswi ku ehleketa swiyimo xin'wani va nga tiyisisa vufambisi bya mati ku tumbuluxa mindhunduko yo hlayisa mati loko ku ri na dyandza xo hetelela ku va ni nongonoko wo hluvukisa ku byala swibyariwa swo hambanahambana leswi nga tshamiki hi ku angarhela.

Vurimi bya sweswi byi langutana na mintlhontlho leyi landzelaka xo sungula mpfuxeto wa misava lowu maxelo lama cincaka dyandza na mpfula yo tala swibyariwa leswi nga tshameki xa vumbirhi ku hlova ka mati mati yo hisa ya tshoveriwa ya tshoveriwa ku nga ri na mindhundhulo yo hlayisa mati xa vunharhu swiendlo swa tiyindlu misava yo chava ku tirhisiwa ku tlakuka ka tiyindlu ku endla leswaku ku hisiwa matimu switlhavi swa le handle swiharhi swa le handle leswi tshukaka swibyariwa ku tirhisiwa ka marhavi lama bihaka xo hetelela tindlela ta vurimi ku tirhisiwa ka tindlela ta khale ku hisiwa ka vutivi bya le makaya.

Vurimi byi nga hoxa ku tumbuluxa hi ndlela leyi emakaya emakaya ku nga tumbuluxa mitirho ya vurimi yo fana na ku byala na ku hlayisa swiharhi xin'wani ku endliwa ka tindhawu to hlengeleta swi swi byele xin'wani ku pfuniwa ka vatirhi va le makaya kumbe swiendlo swa timhangu emadorobeni ku tumbuluxa tindhawu ta vurimi ta madoroba ku endliwa tindhawu to xavisa swakudya swa le makaya mitirho ya vukorhokeri bya vurimi loko swi hlanganile swi tumbuluxa swikweleti swa vurimi ku pfuniwa ka vatirhi va thekinoloji ku endliwa ka swikweleti swa le handle.

Ti-drone ti nga pfuna van'wamapurasi hi ndlela ya kahle loko leswaku ri va kota ku vona ndhawu hinkwayo ya purasi tanihileswi purasi ri va ri kule ngopfu loko ku ri na ti-drone swi ta va olovela ngopfu leswaku ri ndhawu hinkwayo ekhoneni yin'wana na yin'wani va vona leswaku emapurasini ya vona ku va ku ri karhi ku endlekala yini.

van'wamapurasi leswi va nga swi endlaka va nga thola vanhu va le mugangeni a swi nga swi nga ri na mhaka leswaku ri va na yona mimfanelo ya ku tirha emapurasini kumbe va ri hava kambe loko vanhu va va thola swa pfuna na leswaku swi kurisa swi kurisa muganga swi kurisa na le madorobeni hi ndlela ya kahle van'wamapurasi a va tholi vatirhi vo tala va tlhela va kota ku va hakela.

Loko switirhisiwa swa le mapurasini swi durha swi swa onha swi onhela ngopfu van'wamapurasi hikuva ku na swin'wana na swin'wana ngopfungopfu ka vatirhi swi ta van'wamapurasi va ta tsandzeka ku hakela vatirhi tanihileswi mali yi nga va yi dyeke ngopfu ka ku xava switirhisiwa kumbe yi herile hikokwalaho ka ku xava swa ku xava switirhisiwa leswi swi nga onha bindzu ra van'wamapurasi hi ndlela yo biha hikuva va ta tsandzeka ku hakela vatirhi va vona.

Va van'wamapurasi lava va tirhisaka ti chemical leti nga na khombo ndzi nga va lemukisa leswaku loko va ri karhi va ti tirhisa a va vi va ri na swilo swa ku tisirhelela hikuva tikhemikhali letiyani ti nga ti na khombo swinene ti nga va onhela kumbe loko ku ri hi ku va hava swilo swa ku tisirhelela hi swona loko va tirhisa tikhemikhali va nga ti tirhisi tikhemikhali letiwani hikuva swi nga va onhela swinene eka rihanyo ra vona swin'wana swi nga va vangela na mavabyi ya ku hambanahambana ti-cancer, ti-asthma na swin'wana na swin'wana.

Nseketelo wa timali lowu mfumo kumbe sekithara ya phurayivhete wu nga nyikaka van'wamapurasi lava khumbekaka hi nhluvukiso wa madoroba xo sungula wu ngo va nyika timali kumbe mpfuno wa mali leswaku va kota ku kurisa mabindzu ya vona naswona va nga tlhela va nyika vanhu lava nga eswikolweni swa tiyunifomo lava va nga etiyunivhesiti va nga va nyika tibazari kumbe mpfuno wa swa timali mayelana na dyondzo na ku xava tibuku na ku xava swakudya.

Ma manyoro ya tikhemikhali ya pfuna swinene eka ku ku engetela mbuyelo wa swibyariwa hikuva loko tanihiloko munhu a byarile swilo ku na nkarhi wo karhi lowu wu nga setiwa kumbe lowu nga vekiwa leswaku mbuyelo wu va kona kambe loko munhu a chela tikhemikhali swi endla leswaku swi kula hi xihatla naswona swi kula swinene swi tlhela swi byala mbuyelo lowunene kumbe mihandzu leyinene.

Mhaka ya ku tirhisa sayense ya pfuna swinene eka ku tumbuluxa swakudya swa rixaka hikuva eka minkarhi leyi hi hanyaka ka yona sayense yi le ka xiyimo xa le henhla naswona yi khomile tiko xikombiso ku kurisa swimilana swo tala masiku lama swi dinga sayense hikuva munhu a nge swi koti ku mi mix tikhemikhali sayense a nga ri na yona.

A ndzi ta twa ndzi ndzi hlundzukile swinene kumbe ndzi vavisekile swinene hikuva misava misava liya ya vurimi bya mina i swilo leswi ndzi va ndzi karhi ndzi ti hanyisa hi swona loko ma endliwe mavhengele swi ta ndzi ta endla leswaku rihanyo ra mina ri nga ha vi kahle kumbe swilo leswi ndzi a ndzi ti hanyisa hi swona ndzi nga ha koti ku kuma ku ti hanyisa a ndzi ta titwa ndzi hlundzukile swinene kambe a swi ta antswa loko ku ri hikuva va ta ndzi nyika mali leyi ya ku va va ndzi tekerile ma ndhawu ya mina va endla mavhengele kumbe va ni hakela.

Ndza ndzi swi tiva leswaku tikhemikhali ti pfuna ku lwisana na na na na switsotswana ni tin'wani ta swivandzeni kambe swi ni khombo eka misava eka mati hi rihanyo ra ra ra ra vanhu na mihandzu ya nkarhi wo leha ku ni tindlela to hlayisa mbangu leti tirhaka kahle ku fana na ku tirhisa manyoro ya swa ntumbuluko ku tirhisa switsongwatsongwana ku lwa ni switsotswana ni ku endla ngopfu so tindlela leti hi ngo ku lahlekeriwa ka mati ti antswisa rihanyo ra misava naswona ti endla leswaku purasi ri tshama ri tshembekile ku ya emahlweni a yi rhanga hi ku ringeta eka xiphemu xin'we kumbe kutani hi vona phinda.

Xo sungula lexi ndzi nga n'wi byelaka ndzi nga n'wi byela leswaku i ndzhaka ya ndyangu. Purasi leri ra le rivaleni leswaku i ndzhaka leyi a yi siyeriweke hi vatswari kumbe vakokwana. Leswi swi endla leswaku ri va ri ri ra nkoka ku kumbe ri va ri na nkoka wa ntiyiso eka mina hikuva ri hlanganile ni ndzhaka ya ndyangu, naswona a ndzi lavi ku avanyisa ndzhaka ya ndyangu hi mali. Xin'wana ku ku ku va purasi ri ri ndzhaka swi vula leswaku ri tele hi timhaka ta ndyangu, swa mbilu, ni switsundzuxo, ku ri xavisa ku fana ni ku xavisa xiphemu xa vutomi bya mina ni rixaka ra mina. Swi swi nga va leswaku ni ni ri teka tanihi xiluvelo lexi faneleke ku hlayisiwa.

Timhaka ta vuhlayiseki ti ni nkoka swinene naswona ti komba ngopfu ku tshemba ka vaxavi hi tindlela leti landzelaka. Xo sungula ku kombisa vutihlamuleri. Loko u ri karhi u lulamisa timhaka ta ta vuhlayiseki ku fana no hlayisa rifuwo, ku sirhelela vatirhi, ni ku tirhisa switirhisiwa swa le purasini hi ndlela leyi hlayisekeke, swi kombisa leswaku u na u na vutihlamuleri. Vaxavi va sungula ku ku tshemba hikuva va swi vona leswaku u teka ntirho wa wena hi matimba. Xin'wani xi antswisa xivumbeko xa ntirho loko ntirho wu endliwa hi ku hlayiseka, ku va ni ntshamiseko naswona vatirhi va hanya kahle. Vaxavi va tlhela va tshemba leswaku swilo leswi a va swi xavisa a va swi va v a va va swi xavisaka kumbe swi xavaka eka wena swi huma etindhawini leti hlayisekeke.

I swa kahle swinene leswaku u lavisisa swivandlanene evupfhumbeni bya swa vurimi, timakete ni switirhisiwa leswi engetelaka hikuva, leswi i tindlela leti vanhu vo tala va va nga ti tekiki va nga ti tekeliki enhlokweni kumbe ku ku ku ti ku ti nyika nkoka lowukulu. Leswi landzelaka hi swona swivandlanene leswi nga kona eka ndhawu leyi. Xo sungula vupfhumba bya swa vurimi. Leswi swi katsa ku komba vutomi bya vurimi eka vaendzi, swo fana na ku pfumelela ku tiya matiko emasin'wini, ku ku ku dzaha timbuti kumbe tihomu, ku dya swakudya swa xikaya leswi lunghisiweke epurasini, ku hlaya hi timhaka ta ndzhaka ni masungulo ya ndyangu.

U nga hlayisa swibyariwa swa wena kusuka eka masiku manharhu, ku ya eka mavhiki mambirhi, ku ya hi muxaka wa byalwa, ndlela leyi u swi cheletaka ha yona, ni ndhawu leyi u swi hlayiseke eka yona. Ku tiyisisa leswaku swi tshama swi hlayisekile xo sungula u tshovela hi nkarhi lowu faneleke. Tshovela loko swibyariwa swi swi kumbe loko swi sungula ku va. Hlayisa endhawini leyi titimelaka ni leyi ku nga ni moya wu famba, ku fana na na yindlo ya ku titimela kumbe emabokisini leyi pfariweke. Xin'wani u tirhisa mabokisi lama nga ni switandzhaku, swi nkwama swi hefemula kumbe ti-crate-i. U papalata yo mati yo tala mati ma nga endla leswaku swibyariwa swi bola hi ku hatlisa.

Ina, leswi nga fanelanga loko swi endliwa hi ndlela ya vutihlamuleri, leswaku van'wamapurasi va thola vatirhi lava humaka ematikweni man'wana. Hikuva swi nga pfuna eka ndlela to tala kumbe swi fanele ku endliwa ku va ku nga tshuki ku vaviseka vatirhi va vona. Swivangelo leswi seketelaka mhaka leyi. Ku pfumaleka ka vatirhi va le kaya ka nkarhi wun'wana, vatirhi va le kaya va nga va va nga lavi ntirho wa vurimi hikwalaho ka ka ku tika ka ntirho, kumbe swilaveko swa swa swa hina swa vutomi. Ku tisa vatirhi va le ematikweni man'wana swi pfuna ku tata ku pfumaleka ka koloko, ku kuma vatirhi lava nga ni ntokoto, van'wana va nga lava vatirhi lava nga riki na ntokoto exikarhi ka vurimi lebyi kongomeke.

N'wini wa purasi a nga tiyisisa leswaku u khoma vatirhi va le purasini hi ndlela leyinene, hi ku landza milawu ya ntirho, ku va ni vutihlamuleri ni ku tlhela a va hlonipha tanihi vanhu lava nga na timfanelo. Leswi landzelaka hi swona swilo swa nkoka leswi pfunaka. Xo sungula u tirhisa ndzivalelo wa ntirho. N'wini va fanele ku va ni swimpfumelelano leswi tsariweke, leswi hlamuselaka muholo, nkarhi wa ntirho, mikarhi ya ku wisa, milawu ya ntirho. Leswi swi pfuna ku sivela ku twanana hi nomu ntsena, ni ku lahleka ka rirhandzu exikarhi ka mutirhi wa na n'winyi wa ntirho.

Nkarhi wa siku lowu nga kahle swinene wu fambisa nhundzu ya swibyariwa makete, i nimixo kusukela hi four ku ya ka eight nimixo. Leswi swi seketeriwa hi leswi landzelaka. Xo sungula ku ku titimela ka nkarhi wolowo, swibyariwa swi nga ha nyamalala hi ku hatlisa loko swi fambisiwa hi dyambu ro hisa. Nimixo ku titimerile leswi endlaka leswaku nhundzu yi fika emakete yi rintshwa, kumbe yi ri kahle. Xin'wana ku fika u nga se hlanganisiwa hi ya vaxavi, emakete vaxavi vo tala va ta ekusunguleni ku lava nhundzu leyi ya kahle, loko u fika u ri ku ri ku na nkarhi u kuma ndhawu yo tshwa.